Hae mona kapa naheng ya rona, ha ke bone hona le menyetla e mengata ya mesebetsi moo batho ba nang le toka kapa tokelo ya ho ntsha neo ya bona. Jwale nna ne ke eletsa kapa hona ho bontsha hore ho ka ba molemo hona ehlile ha re ka ra tshela, ra ya mose ho mawatle. Ra lo sheba menyetla e meng eleng hore e lokile, e beterenyana ho feta ena ya ka mona ka lapeng.

E ho fela ho le jwalo, ke e mong wa batho beleng hore ba lla kapa ba tletleba ka hona hore sekotlolo sa satellite se phethaphetha ntho ele nngwe hangata. Empa e le hona hore motho o patala tjhelete kgwedi le kgwedi, empa a patalla hore ntho e tlo phethwa. Hono ha se tsela e hantle eno ya hore o ka patala empa ho dula ho phethwa ntho e le nngwe letsatsi le letsatsi. Batho ba sebetsang ba sa kgoneng ho shebella, ha re hane ba ka etsetswa nako ya bona ya hore ho tlo phethwa se itseng empa ba se ke ba phetaphetha ntho ho sa hlokahale.

Bohlokwa ba hore re bane le hotspot kapa tsona di-Wi-Fi mona university-ing di ka thusa baithuti haholo. Ka hobane ha ho tluwa ntlheng ya hore data ya tura, ba keke ba kgona le ho etsa mesebetsi ya bona hantle, ke tjho tsona di-assignment-e tsa bona. tlamehile hore ba se ke ba emela hore ba fihle lapeng, ba kgone ho qeta mesebetsi ya bona kaofela le di-homework-e tsa bona ba ntse ba le sekolong ka thuso ya Wi-Fi. E le hore hape ntse re hopola hore metseng le metsaneng ya rona, bana ba bo rona ba phela ka timatima ya motlakase. Ba keke ba kgona ho sebetsa ditaba tsa bona tsa sekolo ele hore network-e kapa yona motlakase o wa tsamaya.

Batho ba baholo mosebetsing moo maobane ke ke bile le bothata bo boholo haholo. E ile ya re ha motlakase o tsamaya mona moo ke dulang, wa be o kgutla ka sekgahla sena se makatsang haholo moo eleng hore o ile wa tjhesa kapa wa senya yona router yane eleng hore le mphile yona ke sebetse ka yona hae mane. Router ena e senyehile ho fihlela maemong a hore e keke ya kgona ho lokiseha, ho tlo hlokahala e ntjha hobane e tjhele.

Nna ha ke bone molemo wa hore re patale di-subscriptions ele hona hore re tle re fumane ditaba tse ipetsang pele. Hobane ha ra tlameha ho patala ele hore rena le di-radio tsa setjhaba, rena le mananeo le ditshebeletso tsa setjhaba tsa seteishene le televishene eleng hore yona ha e patalwe. So e tlabe e sa etse moelelo ntho ya hore o patale ditaba tse sa fellang empa o ka kgona ho di fumana nqa e nngwe, ditaba di felletse ntle le tefo.

Disebediswa tseo ke di hokelang Wi-Fi mona lapeng ke television, le di-cellular phone-u tsa rona feela. Mme ha e ha e bake bothata hohang hobane Wi-Fi e re sebedisang ena, ke ya maemo maemo a hodimo haholo.

Motswalle motswalle taba ke enana, ke batla hoba influencer-a mane ho YouTube. Jwale kene ke batla dikeletso motswalle, o ntjwetse hore ke tsela efeng e nka sebetsang ka yona kapa e bobebe hore nka thola balatedi ba bangata kapa tsona di-like tse ngata? Le hore ekaba ditaba tse feng tse nka buang ka tsona hore e tle, batho ba tle ba be le kgahleho influence-eng?

Empa fela e fapane ha e tluwa ntlheng ya ka. Nna radio ya selehae, ke ae mamela and-e ke e mamela ka botlalo haholo. Empa fela bona bothata ba bona kapa ntho ya bona e sokodisang ke hobane hona le hore ho tsamaye motlakase, ha o tsamaile motlakase ho bolela hore radio kapa sona seyalemoya ha se fumanehe. Hoo ho bolela hore re tlo fetwa ke ditaba tsa bohlokwa. Di ngata haholo dibohodi tse nka buang ka tsona ho ka tshwana le bo Pule, bo Katleho le bo Thabo.

Taba ya baesekopo e se e le taba eleng hore ke taba ya kgale haholo. Hona jwale, batho seba kgema le dinako, se ba kgema le dinako. Se ba shebella tsona dibaesekopo tseo dithelevisheneng le di cinema-eng.